Ukuba bendinokuba yinkomo bendizozipha igama elithi Yandisa Uzishiyele ngoba bendizozipha lelo gama kuba bendizotya kakhulu ndiphinde ndishiyele nabanye.

Iyayichaphazela kakhulu imveliso yezolimo eMzantsi Afrika into yokuthatha umhlaba ngaphandle kwembuyekezo, ngoba loo nto iphumela ekubeni abantu bangakwazi ukuzityalela iimbewu emihlabeni yabo ukuze bakwazi ukufumana imali xa bethengisile. Baxhomekeka ekuthengeni ezitolo, kanti uba benenomhlaba wabo bebezokwazi ukuzityalela batye emveni koko bathengise imveliso eshiyekile.

Itswele silisebenzisa ezintweni ezininzi. Xa sipheka inyama, sisenza isuphu, sifraya ispinatshi naxa sifaka okunye inyama .

Imfuyo xa igula ibonakala ngoba ingabisabinawo amandla ibikade inawo, njengokubaleka, idlale, indlobandlobe. Iyehla nasemzimbeni, ingafuni ukusela amanzi, ubone nangokugabha, iloko igabha okanye ithande ukuhlala phantsi okanye ukulala. Ezo mpawu ziyabonisa ukuba loo mfuyo ayiphilanga kakuhle.

Batshana bam, iigusha zizilwanyana ezithanda ukudlala. Ngako ke, xa nizikhupha kufuneka niqikelele ukuba anizigijimisi kakhulu ngoba zinowukhawuleza zonzakale. Kanti okwesibini, iigusha azikuthandi ukuya emadlelweni akude, ngako kufanele niqiniseke ukuba nizisa kumadlelo akufutshane and zizohlala zisendaweni enamanzi ngoba xa ingathandi iyathanda nokuba ugijimiswa kwawena malusi wazo.

Into ethi gqi engqondweni yam xa kuthethwa ngohlengahlengiso lomhlaba ndicinga kakhulu ngabantu abasemakhaya abaphila ngokutyala. Ngako bayakudinga ukuba bayifumane indawo enkulu yokutyala ukuze bakwazi ukuziphilisa. Ibalulekile kubo igadi nemfuyo ngoba yiyo ebancedayo ukuba baqhubeke nokuphila.

Amaqanda yinto esetyenziswayo emizini yonke ukwenzela abantwana ekuseni. Kanti iphinde incede nasemini, ndingalitya iqanda nepapa. So, ukuba khona kwamashishini amancinane avelisa amaqanda kunganceda kakhulu, nasekubeni ke abantu bengenamali, bayakwazi ukufinyelela, ukuthenga iqanda ngoba alibizi ukodlula ezinye izinto.

Ziyancipha izityalo xa kushushu kakhulu ngoba azikwazi ukufumana amanzi awaneleyo azowanceda ukuba ziqhubeke zikhula ngoba noba uye wankcenkceshela, amanzi akhawuleza atshe ngenxa yobushushu, izityalo zibe zingekawafunxi ngokwaneleyo ukuze zikwazi ukuqhubeka zikhule.

Xa urhulumente engandinika isiqwenga somhlaba esilungele ukulima, ndingazilimela ngokwam ngoba xa ndiqeshisa angeke ndikwazi ukufumana imali eyaneleyo, kanti xa ndizityalela ngokwam ndiyakwazi ukufumana imveliso endizoyithengisa kanti eshiyekileyo ndiyakwazi ukuyisebenzisa endlini ukuze siqhubeke siphila. So, nakubeni ndithengisa kwelinye icala kodwa kwelinye icala ndiyatya.

Ukuzingela kuluncedo nokutya izityalo zasendle, ngoba xa uzingela iinyamazana uyakwazi ukubuya nenyamazana endlini kutyiwe ngalo olo suku. Kanti ke ukutya izityalo zasendle kunceda kakhulu ngoba uyakwazi ukubuya neso sityalo, siphekwe sityiwe. Ngaloo ndlela ninciphisa ukuba nisebenzise ukutya okuninzi nemali eninzi, kanti ezi zinto zizingelweyo awukhuphi mali kuzo.

Makhelwana, ndithe mandize kuwe ndizokucacisela ngezi bhokhwe zakho. Into yokuba ungazivaleli xa uhamba ziyandimoshela. Izolo zingenile iibhokhwe zatya khabishi yam, ispinatshi, ngoku andisenazo izinto endizozitya ekhaya. Ngakho ndiyacela ke makhelwana ukuba xa uhamba, uvalele iibhokhwe zakho ukuze zingangeni eyadini yam zimoshe.

Ixesha lemvula lixesha elibalulekileyo, ngako xa kunetha ndingakhongozela amanzi ukuze xa kwenzeka kufika ixesha lembalela, ndifike sendinawo amanzi. Kanti nawo sendiwabekile amanzi ndingaqiniseka ukuba ndiyawonga ukuze imfuyo yam ikwazi ukusela. Nala ebendiwasebenzisa endlini ndingawasebenzisa ngendlela enobuchule ukuze ndikwazi uphinde ndiwasebenzise nakwezinye izinto.

Esona sityalo ndisithandayo sispinatshi. Into ebangela ukuba ndisithande kukuba okokuqala asithandi amanzi, asifuni amanzi amaninzi. Kanti okwesibini, sifuna ukusoloko sikhiwa. Xa usikha, siphinde sikhule futhi, asikhawulezi ukuphela. Kanti okubaluleke nakakhulu, sinezakhamzimba ezibalulekile emzimbeni ngoba sigcina umzimba umhle ube sesimeni esihle. Yingakho ndisithanda ispinatshi nokusityala egadini.

Iziqhamo ezikhula kakuhle ngaselunxwemeni ziiponyoponyo ngoba zithanda kakhulu amanzi. Zixhomekeke kwiimpanda zazo ukuze zikwazi ukufunxa amanzi awoneleyo. Kanti negwava, igwava iyawathanda amanzi ngoba nayo ukuze ikhule kakuhle zibe nkulu zidinga amanzi.

Ukuvuna kokona kunzima kakhulu, ngoba xa utyala ufaka nje imbewu ube sowuyadiba. Kodwa ukuvuna kufuna uba ukhe isikhwebu, usixobule, usibekele ecaleni, xa ugqiba uphinde uvune ngokuthi ugawule izithombo ezi zombona. So, ngumsebenzi ngoba zonke ezi zinto ekugqibeleni zifuna ziqokelelwe, zibekwe endaweni enye ziza kutshiswa.

Ndithanda kakhulu ezikhenkcezisiweyo kunezisenkonxeni ngoba ezikhenkcezisiweyo ziyakhawuleza ukuvuthwa. Xa uyifaka embizeni awupheki ixesha elide, ikhawuleze ivuthwe. Kanti okwesibini, nasemlonyeni ivakala kamnandi, akufuneki ufake izimnandisi ezininzi.

Xa ndinenkomo efa ngequbuliso ndingakhawuleza ndijonge ezi ezinye ukuba azinazimpawu zokugula na, ngoba ezinye zezifo ezibulala imfuyo zizifo ezithathelanayo. Ngoko xa le iye yafa ndingakhawuleza ndijonge ezi ezinye uba azikho semngciphekweni na yokuba ziye zasifumana esi sifo ngandlela ithile, ukuze ndikhawuleze ndizivikele ngokukhawuleza.